Ibhalansi yam yedatha ayonto endifane ndiyijonge kakhulu ngoba iye indikhumbuze ndifumane imiyalezo ukuba ndiyisebenzisa kangakanani. Naxa izawuphela ndifumane umwonisho wokuba iseza kuphela or ndiyisebenzisa kakhulu.

Into eyenza Amapiano ibe ngumculo odumileyo eMzantsi Afrika yinto yoba umculo wabo bawenzela ulutsha lwangoku abo basakhulayo.

Ingaphucula kakhulu ukufikelela kwiinkonzo zempilo zabantu basemaphandleni ngoba abantu abasemaphandleni kuba nzima kubo mabafikelele kwezempilo. Abanye kufuneka bakhwele kabini ukuze bafike okanye xa bebiza iinqwelo zezempilo zifika sekukudala umntu segula kakhulu. Ingaluncedo olukhulu.

Iingcinga zam ngokwempembelelo yobuchwepheshe obutsha kwezonxibelelwano yinto yokuba zinceda kakhulu kwaye ziyakhawuleza ukuphendula loo nto ufuna ukuyibuza kubo. And ayizizinto ezitya kakhulu nedatha yomntu. Xa ubabuza loo nto ithile baye bakuphendule ngokukhawulezileyo. Loo nto iza kuye incede kwaye inceda naba bezemfundo ukuba xa benezinto ekufuneka bezenzile u-AI lowo uye akuphendule kakuhle loo mbuzo unawo.

Ibalulekile into yokuba wonke umntu afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla ngoba iyasinceda naxa sifuna imisebenzi, sisebenzise iifowuni zethu ukuze sikwazi ukujonga ukuba ngeyiphi imisebenzi efuna abantu.

Uluvo lwam ekuphelelweni kwabantu bakuthi yimisebenzi indivisa kabuhlungu kodwa ke kwixesha langoku as iminyaka ihamba kuya kubakho utshintsho oluthile. Kuya kusenziwa izinto ekuthiwa ziirobhothi ezo zenza imisebenzi yabantu. Loo nto singenokwazi ukuyitshintsha ngoba iye incede abo baphezulu baphethe iinkampani ezithile ibenzele lula ekuseyiveni imali, loo nto kungekho nto esinoyenza.

Le nto singayisombulula ngento yokuba asithandi iinkqubo ezifanayo kumabonakude. Wonke umntu endlini unayo ifowuni yakhe. Ndingathi ebantwini umntu makangene kwi-intanethi azame ustrimisha kooNetflix nooShowmax ngoba zikhona iiephu apho ungena kuzo ubukele efowunini. Ndingathi umntu makubukele efowunini yakhe ukuze ingabikho imbidane or ingxabano endlini.

Amaqonga ezi zemiculo tata sisebenzisa wona kwimihla yangoku. Ii-CD ayiseyonto sizisebenzisayo. Into enoyenza okukuba ukwazi ukufumana lo mculo uwufunayo kukuba ube nento ekuthiwa yidatha apho uzokwazi ungena kwiiephu zomculo. Wongena kuyo uzawuske uye ekoneni apho kukho imigca emithathu usetsha khona. Ubhala igama lomculo nengoma leyo, izovele yonke into oyifunayo. Umculo lo siwufumana kwiephu ekuthiwa nguYouTube yomculo. Eyona nto ibalulekileyo kukuba ube nedatha ukuze ukwazi ufumana lo mculo owufunayo.

Ayonto ilungileyo leyo yokungafikeleli kuYouYube kwiWi-Fi ngoba uYouTube ngenye yezinto efundisa kakhulu ngobomi nezinto ofuna uzenza apha ebomini.

Into endinoyenza ukuba ndingazama ulungisa le meko ndingacima ifowuni yam ndiphinde ndiyilayite apho izawukwazi ukuncedisana nam ndifikelele kule Wi-Fi.